Nga ṅwaha wa twendi ten South Afrika yo vha yo fara Fifa World Cup ikonomi ya vhoriṋe yovha yo khwaṱha nga mannḓa ngauri vhathu vha vha bva nnḓa vho vha vha kho dzhena vha tshi kho renga hu kho rengisiwa hu hone dzi mvelele dzi tshi khou vha hone tshelede i tshi kho ḓala South Africa nga ṅwaha wa twendi thene.

Siṱediamu tshiṱediamu tshe tsha vha tshi khou tambelwa kha tsho ndi FNB siṱediamu tsho no wanala fha ḽa soweto vhunzhi ha vhathu vhane vha vhuyelwa ndi vhathu vha vharengisi na mashopo a vha a kho rengisa zwiambaro zwa bola na zwithu zwoṱhe zwe zwa zwi kho shumisiwa nga vhathu vhane vha khou bva nnḓa na vhathu vhe vha wana dzi thendara dza u lugisela na vhathu vha vha kho shuma sa ṱhirafiki vho vhuyelwa nga maanḓa ngori vha vha vha tshi kho badeliwa havho vhathu vhoṱhe ngoho vha ho ḓalesa.

Siṱediamu tshe tsha shumisiwa ndi tsha FNB tsho no wanala soweto vhunzhi ha vhathu vho benefitha ho vhe vha vhuyelwa malugana na mushumo ndi vhathu vhe vha vha khou rengisa vhathu vha vha khou rengisa zwithu zwa bola vho vhuyelwa nga maanḓa na vhathu vhe vha vha vha kho shuma sa matirafiki a badani navho vho vhuyelwa nga maanḓa na vhathu vha vho fara dzi thenda dza dza dzibola vho vhuyelwa nga mannḓa.

Ee vhuponi ha hashu mbekanyamushumo ya mitambo ya vhaswa ya tikedziwa nga uri tshifhinga tshinzhi tsha dzi holodei u fana na december hu avha na miṱaṱisano ya vhaswa ho ḓa zwiimiswa zwi hulwanzhe hu tshi kho winiwa dzi tshelede for maḓuvha mararu dzi bola dzi tshi khou tamba dza milenzhe na dza zwanḓa dza vhafumakadzi na dza vhatukana.

Ee u fana na mutambo wa u posa misevhe ndi nga u takalela ngauri tshikoloni tsha tsha tshe nda dzhena khatsho kana tsha hashu hovha hu tshi tambiwa dzibola dza vhasidzana na dza vhatukana fhedzi ndi yone mitambo ye yavha itshi tambiwa ahuna miṅwe mitambo ya vha itshi tambiwa ndi nga takalela uri ri gude mitambo miswa.

Muvhuso wa vhupo unga thusa ndi nga takalela u tshi thusa vhaswa nga u vha gudisa zwithu zwine zwa ḓo vha thusa matshelo uri vha kone u ita tshelede kana vha kone u ḓi vulela mabindu. Unga si soko vha thusa nga u vha isa tshikoloni fhedzi na u fhaṱa zwifhaṱo zwine zwa fana na dzi computer centre zwine zwa vha ḓo uya vha tshi guda hone zwithu zwinzhi nga dzi computer.

Tshikoloni zwino hu tambiwa dzi bola dza vhasidzana na dza vhatukana ha tambiwa bola dzo posa nṱha ha tambiwa dzi rugby ine ya takalelwa nga maanḓa ndi bola ya vhatukana na vhasidzana ya u tou raha ndi yone ine ya funiwa badi tshikoloni tsha hashu.

Vhanga ṱuwa vha ya kha zwiṅwe zwikolo vha yo ḓi gudisa uri a si bola fhedzi mitambo hu ḓivha na miṅwe mitambo vha dovha hafhu vha vha na ḓuvha ḽine vha nga tori ṋamusi ndi ḽavhuraru ndi ḓuvha ḽa mitambo u bva nga iri ya vhufumi u swikela nga iri ya u thoma vhana vha vha vha sa khou funziwa vha vhe vha kho ḓiphina nga u tamba mitambo ya u fhambana fhambana.

Zwo fhambana ngauri musi nṋe ndi tshi kho ḓi dzhena tshikoloni ndovha ndi si muthu wa mitambo ngori ndo vha ndi sa takaleli zwa u tamba dzibola ende mitambo ye yavha i tshi tambiwa kilasini ndi dzi bola fhedzi zwo vha zwo fhambana nga u ralo ngauri vhaṅwe vhe ndavha ndi tshi dzhena navho vha vha tshi funesa nga maanḓa u yo tamba dzibola.

Tshikoloni tsha hashu ndi nga ita mitambo yeneyi ya shumisa na uri muthu a to humbula zwithu nga uri zwi ita uri na nḓivho ya muthu i ṱanḓavhuwe zwithu zwa u tou fana na dzi game dzo no pfhi vho thirty seconds zwi ita uri muhumbulo wa muthu u ṱanḓavhuwe a ḓivhese zwithu zwinzhi.

Mitambo kha ṅwana a tshi khou aluwa ndi ya ndeme nga maanḓesa tshikoloni zwi ita uri a kone u o ita nyonyoloso ya muvhili na muhumbulo musi a khou tamba na vhanwe vhana ende zwa ita uri a kone u vha na vhuṱumani na vhaṅwe vhana a sa soko vha ṅwana a ne a dzula a yeṱhe vhabebi vha tea u tendela vhana vha tshi bva vha yo tamba musi vha tshikoloni uri a kone u tshila na vhaṅwe vhana a sa tu tshila a yeṱhe ṅwana.

U fana na kha dzi bola vhatambi vhaswa vha vha vha vha kho tamba vha kho tambela uri vhaḓi wane vha nṱha vha tshi vho hola dzi tshelede nnzhi mara u kundelwa ha tshelede zwia ita uri vha vha soko tamba mitambo ngori hukho tambiwa vha si tsha sumbedza na u vha na dzangalelo ngauri vha a ḓivha uri a vha nga ḓo wana mbuyelo kana na malamba ane vha ḓo a kaṋa musi zwi tshi fhela zwi takadza nga maanḓa uri hu vhe na masheleni vha tshi tamba vha vha vha vha kho tamba vha tshi ḓivha zwori ri ḓo vha na malamba ane ra ḓo a kaṋa.

Ee zwi a sika mishumo nga maanḓa kha vhaswa vha re na dzangalelo ḽa u rengisa zwiḽiwa na vhaswa vhane vha vha na na zwiendedzi uri vha kone u endedza avho vhathu vha badeliwe zwi a swika zwi a sika nga maanḓa mishumo ngauri muthu uya vula bisinese yawe kana bindu ḽawe ḽa u rengisa zwiḽiwa mitamboni muthu a ḓi rengela zwiendedzi zwawe zwo endedza vhathu vha tshiya tshi ya mitamboni na u rengisa dzithikhithi.

Hai a vha na zwikhala zwo linganaho nga uri mitambo yo no fana na dzi voḽi boḽo i tambiwa nga vhasidzana fhedzi mara mitambo ya dzibola ya milenzhe i tambiwa nga vhoṱhe vhasidzana na vhatukana a vha na mitambo ya u fana na dzi rugby i tambiwa nga vhathu vhoṱhe tshikoloni tsha hashu.

Zwi thusa uri ṅwana a kone u vha na vhuḓiambeli na musi a tshi aluwa a kone u ima phanḓa ha vhathu a ambe vhuḓipfhi hawe ngauri musi a tshi khou tamba na vhanwe vhana u vha a tshi kho fhaṱa vhukonani a tshi kho fhaṱa confidence.

Nga ḓuvha ndi fhedza awara mbili ndi tshi khou ita nyonyoloso. Zwi thusa, zwo nthusa kha uri ndi sa dzulele u lwala malwadze o fhambana fhambanaho na u fhungudza muvhili ngauri nga ṅwaha uḽa wa COVID ro dzula mahaya for tshifhinga tshilapfhu. Ra nona ra ra vha na mivhili mihulwane mara ndo ḓigudisa uri thuu awasi ya ḓuvha ndi dzhie ndi khou ita nyonyoloso.

Mutogwa u tambiwa nga vhathu vhanzhi ngauri u vha a khou alusa culture, mvelele na u ḓivhana ha vhathu uri vhathu vha kone u amba fhethu hune ha vha hu khou tambiwa ndi vho kho, ndi dzi khosi, dzi khotsimunene vhahulwane vha lushaka, vho makhadzi.

Ee u ya nga nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri ṅwana a ḓidzhenise, ṅwana wanga a ḓidzhenise kha mitambo ngei tshikoloni ngauri zwi mu thusa uri a ḓivhane na vhaṅwe vhana. Ende zwa mu ṱuṱuwedza uri a ḓivhe mitambo ya tshikoloni no, hu si ri a sokou vha ṅwana ane a ya tshikoloni yo guda zwa tshikolo a vhuye nnḓuni. Ndi zwa ndeme uri ṅwana a vhe na vhuṱumani na vhaṅwe vhana.

Zwine nda nga mu eletshedza zwone ndi uri a thome a tevhele vhathu uri Facebook yawe i vhe na vhathu ende zwine a poster zwone zwi vhe zwithu zwine ha nga ḓo lwa na vhathu. Ngauri vha ḓo ri a kho ha khou sumbedza ṱhonifho ende a tshi, a tshi khou ita kha heneyo Facebook i vhe i Facebook ya mitambo, ya zwa mitambo.

Vhathu vha ya khasho ine ya vhidziwa u pfhi SABC Sport, vha ya vha ṱoḓa u tamba hone zwithu zwa mitambo.

Ee ndo no ḓiwana musi ndi khou ḓuvha tshikoloni phuraimari ro yo tamba mitambo ya voḽi boḽo ra wina mitambo yoṱhe ngauri ro vha ro ḓiṋekedzela ende ri tshi khou tou zwi funa u tamba mitambo eyo na dzi thenisi sa vhana vha vhasidzana.

Mutambo kana u ḓiwana u khou gidima a si zwithu zwine wa nga ḓiwana u khou amba na vhaṅwe vhathu. A hu na vhuṱumani na vhaṅwe vhathu musi hu tshi khou gidima, arali khou nyaga u ḓiṱumanyisa kana u ḓiwana u khou amba na vhaṅwe vhathu ndi vhona u nga ri ndi zwa ndeme u ṱoḓa mitambo ya u amba na vhaṅwe vhathu, yo no tambiwa nga vhathu vho no fhira vhavhili u ya nṱha.

Mitambo i ne ya itwa nga nḓila ine nda i funesa ndi hiking ngauri hiking ni vha ni khou vhona dzi thavha, zwipuka ni tshi khou tshimbila na vhaṅwe vhathu, ni tshi khou ḓivhana na vhathu vhane a ni vha ḓivhi kana zwa u yo u rea khovhe. Ndi zwi funa nga maanḓa ngori no ṱuwa na vhathu vhane a ni vha ḓivhi ni khou guda no u rea khovhe zwi vha zwi khou takadza nga maanḓa.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou dzhenisa masheleni nga u ita zwiṅwe zwine nda zwi funa, zwa u fana na u rengisa. U ya mashophoni u tshi renga zwithu wa rengisela vha sa koni u ya mashophoni, ndi zwithu zwa maanḓa, zwa ndeme nga maanḓa.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha funesa ndi game ya zwa u thuntsha, vhunzhi ha vhathu vha ya i funesa heiḽa game na bola, na dzi bola dza inthanethe vhathu vha dzi funa nga maanḓa.

Miṅwe ya mitambo ine nda i takalela musi ndo ya nnḓa ndi bola. Bola ya milenzhe ndi a i funa nga maanḓa ngori u vha a khou ita nyonyoloso ende u vha u khou ḓivhana na vhathu vha maṅwe mashango arali hu tshi khou tamba nga ha mashango. Ndi yone ine nda i funesa.

U ita nyonyoloso ndi zwa ndeme nga maanḓa ndo vha na dzangalelo nga maanḓa nga ṅwaha wa twendi twendi thuu musi COVID i tshi vho thoma u ya fhasi. Zwo vha tshi khou takadza nga maanḓa u tshi khou ita dzi nyonyoloso sa tshitshavha u tshi gonya dzi thavha ni tshi tsa. Ni tshi khou gidima na mivhili na mapfhura zwo vha zwi tshi khou fhungudzea muvhilini wa muthu.

Dzi nyonyoloso dzine dza khwaṱhisa marambo a muthu ndi u takula dzi tsimbi, ndi u gidima, ndi u ita dzi squats. Dzi khwaṱhisa marambo ha muthu ngauri musi muthu a khou vhofha mapfura na marambo a vha a khou ya nṱha.

Mutambo une wa nga thusa kha vhubindudzi ndi mutambo wa bola fhano Afrika Tshipembe ngauri vhatambi vha fhano Afrika Tshipembe vha nga ya vha tambela mashango a nnḓa zwa ita uri hu vhe na u rengiwa ha vhatambi na zwezwo ndi bisinese, vha tshi khou wana tshelede fhano ṱoḓa South Afrika.

Mutambi makone ane nda mu funesa wa bola ndi nga si tou amba uri ndi nnyi wa bola ya milenzhe ngauri ndi vhanzhi vhane ndi a vha ḓivha. U fana na Vho Thulani Hlatshwayo, Itumeleng Khune, vhatambi vha kale, ndi vhatambi vhane ndo vha ndi tshi vha pfhesesa.